Go pega batho ba le bantsi mo teng ga tekesi go ka kganela mokgweetsi go bona kwa morago mme a feleletse a ipone a le fa gare ga kotsi ya sejanaga.

Se se ka ntirang gore ke itumelele maitemogelo a go fofa ke go itse gore ke tlabe ke le kwa godimo mo lefaufaung. Ke bona tsotlhe, go le kwa godimo ke bona maru mme go ka itumedisa thata go ipona ke palame sefofane ga ntlha. Mme ke itse gore sefofane se tshwana fela jaaka o palame roller coaster tsa kwa metshamekong.

Ke nagana gore go tlala ga phetelela ya bapalami e ka etsa bangwe ba simolole ba lwale ka gonne bangwe ba tlabe ba bapalame, mme ba lwala ba kana ba tshwere ke di-TB kgotsa COVID-19 mme ba palama mo teng ga terena ba tshela bangwe. Bangwe ba feleletsa ba lwala mme se ke se naganang ke gore diterena di tshwanetse go ka ba dile dintsi, di a dirisa nako tse di farologaneng, gwa nna le ditereneng tse di tlang ka metsotso e latelang e ka nna metsotso e fifteen gore bangwe ba ba yang tirong ba se latelwe go ya tirong mme ba kgone go palama.

Ee, ke a le itse. Ke letshwao le le sireletsegileng le le kgethegileng le o kgonang go le dirisa fa o batla go tshela tsela mme nna ke le dirisa thata fa ke le kwa sekolong ga ke batla go tshela tsela.

Ee, nka mo bolelela ka mme ka mo leboga ka gonne go ithuta go kgweetsa ke selo se se botlhokwa ebile o kgweetsa mo mebileng e mešwa, mebileng e mesesesane. Go kgweetsa go tlhoka sebete sa go tsena mo tseleng di dikoloi tse dingwe, ke mo leboge seo.

Nna ke mebila o o didimetseng. Ke nagana bangwe ba ka o rata ka gonne ke mebila o o didimetseng o sa utlwalang batho ba le bantsi mo go ona mme o bonako. Ke bonako gore ke kgone go eletsa ke tsena kwa tirong ka bonako.

Dirori tse di rwalang dithoto sekgala se se leele di thusa go isa dithoto mafelong a a kgakala, segolo fa go sena dipalangwa tse dingwe. Melemo ya tsona ke lebelo le go fitlha mo lefelong a mme kgwetlho di akaretsa ditshenyego tse di kwa godimo, dikotsi le tshenyego ya tikologo mo marekisong a lefatsheng le mo ditseleng. Di botlhokwa mo go tsamaiseng dithoto kwa mafelong a bofelo Last Mile Delivery.

Mosola wa baesekele o akaretsa go boloka madi, go tokafatsa botsogo ka boikatiso le go thusa tikologo ka go se ntshe mosi. Batho ba bangwe ba na le ditlhong tsa go dirisa baesekele ka gonne e ka bonwa e le sesupo sa bahumanegi kgotsa go supa gore nyadiwa ke ba bangwe.

E ka nna dibese tse di nang le mabatana a a kwa tlase kgotsa dikarata tsa batho ba ba nang le bogole, wheel accesible vehicles. Ke tsona mongwe ya dipalangwa tse bagodi ba ka dipalamang bonolo.

Ditekesi di dirisiwa ke bontsi jwa batho mo Aforika Borwa segolo jang fa ba ya tirong kgotsa sekolong. Maitemogelo a a tlhagelelang a akaretsa go lebelela gore tekesi e tlale pele e tsamaye le ka dinako tse dingwe go palama tekesi e e tletseng go feta tekano. Le fa go ntse tse jalo di boloka madi, di fitlha mo mafelong a mantsi mme di bonala ka bonako ebile ke tsona di tletseng gongwe le gongwe.

Ditirelo tsa dipalangwa tse di dirisiwang ke batho ba ba godileng di ka tokafadiwa ka ditsela tse di jaaka go dira gore dipalangwa di nne le mafelo a a kwa tlase a a dirang gore go palama le go fologa gonne botlhofo. Go baakanya ditulo tse di phothulogileng le go ruta batsamaisi ka tlhokomelo ya batsofe. Melemo e ka nna batsofe ba kgona go nna ba ikemetse, dikgwetlo e ka nna tlhokego ya madi go aga kgotsa go fetola dipalangwa tsena.